kunenye ingoma ebeyivunywa nasele isiqhema siflathelwa nofana sezirhubela . Yayithi siphuma siphethe amabhazuka siyaya, siyaya, siyaya phambili, phambili, phambili, siyaya, siyaya phambili.

Mina ngokucabanga kwami esikhathini sanje nasemidlalweni ebantwaneni, esikhathini sanje soke sesinazo iimpikara nalokhu esikhamba nako eziphathwako, nofana lezi ezisebenza ngawo ama-bluetooth. Yeke, abentwana laba ukuze bakhuthale bamalanga la batlhoga wona u-music lo ngathi ngewama-piano nofana u-music lo abazithabulula ngawo. Ngiwo u-music ofana nama-piano obenza bonyana nanyana bagijima nanyana bazithabulula abe namandla wokuthi aragele phambili, ngombana liyakokoda naselikokodako i-piano la, bayatjhaphuluka benze izinto zenzeke

Imidlalo yabentwana engikhe ngezwa ngayo ekungeyobungani ngingatjho kobana mdlalo ofana nomdlalo we-chess, ngombana imidlalo loyo abantwana abawudlali ngomnqopho nofana ngomqondo wokobana bafuna ukuzuza thizeni. Kodwana bawudlalela nje kobana batjhaphuluke, bafunde bebazi kancono.

Awa, abantwana ababavaleli ngaphandle, ngombana kwamanye amatatawu kuyaba khona lapho isikhathi umuntu eza nomndenakhe kodwana benzela ezokuphepha bonyana zihlale ziqinile. Abantwana bavalelwa ngaphandle kezemidlalo namkha vele kufanele bajayele amakhulu basebancani. Awa, mina angicabangi bonyana esikhathini esinengi bayabavalela ngaphandle, kodwana kukuthi umntwana nakasesemncani zinengi izinto ezokuphepha, ekufuze umuntu azicabange ngaso soke isikhathi.

Mina ngicabanga bonyana le yokweqa intambo, nawo kumdlalo okhona esakhula ngawo wakade. Nje-ke ngicabanga bonyana kufuze ufakwe eenkolweni nawo uthuthuke, ngombana kumdlalo womdabu wala e-Afrikha loyo. Nje-ke kufuze ngaphambi kobana uphasiswe ufakwe eenkolweni, kube khona amahlelo azokwenza isiqiniseko sokobana umdlalo lo uyavikeleka njengayo yoke imidlalo ekhona. Kunendlela yokobana kukhandelwe ukulimala nofana kwabantwana nabeqa benza umdlalo loyo, bawenze ngendlela ephephileko nendlela enqophileko.

Kufuze itlolwe phasi begodu idluliselwe kwesinye isizukulwana kesinye nesinye, ngendlela yokobana ingatlolwa phasi. Begodu kube yindaba engakghoneka bonyana icocwe nendaba engenza bonyana imithetho yemidlalo yendabuko le, kube khona la isizukulwana ngesizukulwana esizako sizokukghona bonyana sifunde ngawo. Sibone bonyana into le isukaphi yathoma njani begodu ilandelwa njani. Kungaba ngiwo umthetho olonga nofana olusa imidlalo yendabuko.

Imidlalo yendabuko iligugu lethu, imidlalo le edlalwako njalo nasithi nasidlalako sikhumbula amagugu wethu nalaba abaphile ngaphambi kwethu, abeza namano namabanga wokobana kubayini imidlalo le siyidlale. Nje-ke imidlalo yendabuko le, imidlalo esenza nathi njengabantu be-Afrikha sizizwe bonyana, kunezinto ebegade sizenza ekadeni nanje esisakghonako kobana sizenze. Njengombana abobamkhulu nabokhokho bethu bebazenza nabo.

Iqakathekile imidlalo yendabuko emiphakathini, ngombana iyafundisa begodu iyakhombisa bonyana singahlangana simphakathi nasenza begodu sifundisa abantwana, nelutjha elizako ngayo yoke imidlalo yendabuko ebegade ikhona. Nje-ke iqakatheke khulu emiphakathini, ngombana ayifundisi kwaphela, kodwana iyakha begodu ikhombise bonyana kesinye isikhathi nawuhlala ubuyisela ingqondo emva la izinto ezinengi zithoma khona, uyakghona ukuphuma namano anetlha, namano eza nemiphumela emihle engakghona ukwenza izinto zakho zikhambe kuhle.

Kudlalwa iinkento, umrabaraba, umathatjhana, uvila ngivale, umakhambangendlwana nomakorakora i-staring makora.

Ilutjha emidlalweni yendabuko lifunda bonyana sibuyaphi, besenzani begodu besenza njani, besenza maphi amano nokobana nje la sikhona sisebenzela ukuyaphi ngokuthuthuka nokuthuthuka kweenkathi. Ngombana emidlalweni yendabuko kunobukilo nobungqondongqondo obudephileko khulu, obenza bonyana umdlalo nomdlalo odlalwako kube khona la isifundo okghonako ukusithola, bonyana bewusebenza njani ngesikhathesa obowusadlala , nokobana izinto zakho ngesikhathi esizako uzozihlela njani. Nje-ke ilutjha lifunda kunengi eentweni ezifana nalezo.

Ukuzelibazisa ngokuthi ngigijime begodu ngibuye ngitlole. Ngiyakuthanda lokhu ngombana kulula umkhumbulo wami begodu kubuye kulule nomzimba wami kobana ngikghone ukucabanga bengenze izinto ezinye ezidluleleko.

Isikhathi engathaba ngaso nangenza umsebenzi wokuzilibazisa, kukobana kunala ngagijima khona ibanga elingaphezu kwama-kilometre amahlanu, ukuya nokubuya.

Izinto ezifana ne-inthanethi. Ngibuye zitlhogeke nezinto ezifana neensetjenziswa engizisebenzisako bonyana ngikghone ukwenza umsebenzi wokuzithabulula begodu ngibe nesiqinisekiso sokobana i-inthanethi angeze yangikhatha ngombana nangitlolako esikhathini esinengi ngisebenzisa yona i-inthanethi.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ngiwenza ngedwa ngombana abatlhogeki abanye abantu ngombana kumsebenzi mina engiwuthandako. Ngiyavuma ngokuthi umsebenzi lo ngiwenza ngedwa ngokupheleleko begodu akakho umuntu otlhogekako.

Ngivamise ukuwenza ekuseni nangivukako ngombana kuhle bonyana ngizithabulule nangisagijimako bese ukutlolokhu ngikwenza nasele ngihlezi phasi ngemva kokudla isidlo sekuseni ngombana kusuke, ukugijima kuvulela umkhumbulo kobana nasele ngitlola, umkhumbulwami ube ongophilileko begodu owenza izinto ezinetlha.

Amakghono engiwafunde emisebenzini wami wokuzilibazisa, amakghono engingatjho bonyana likghono lokulalela, likghono lokukghodlhelela, likghono lokukghona ukunaba begodu wenze izinto ngetjhejo.

Iye, umsebenzi wami wokuzilibazisa uqakathekile ngombana mihla namalanga nangiwenzako ukghona ukuvuselela umzimbami nomkhumbulo wami kobana kube nezinto ezihle engizicabangako nezinto engizenzako ngawo umsebenzi lo wokuzilibazisa.

Ngizizwa ngitjhaphuluke khulu begodu ngizizwa umoyami utjhaphulukile ngitjho nomzimbami ngombana ngisuke ngenza into engiyithandako nento ekhambisa isikhathi kodwana eletha imiphumela nofana imehluko enetlha ekutheni kukhona into engiyifundako nento engiyizuzako ngebanga lokwenza umsebenzi nje wokuzilibazisa.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa awukajayeleki begodu ujayelekile ngombana ngiyavuma begodu ngingatjho bona indlela ongakajayeleki ngayo kukobana akakho umuntu onesiqiniseko sokobana nawungahlala phasi utlole inoveli, utlole ikondlo nofana umdlalo, lokho kungatjhaphulula umkhumbulwakho begodu nawuvukako ekuseni uzithabulula ngokugijima, soke siyazi bonyana kujwayeleke lokho ngombana abantu abanengi bayakwenza.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu ngombana ilwazeli akungilo ilwazi ekufanele ngibenalo mina kwaphela kodwana ngingathanda kobana abanye abantu nofana omunye umuntu azi bonyana kukhona ukuzifundisa omunye umuntu ngendlela ozilibazisa ngayo kunelitho elinetlha nofana ilitho elinetho ongalenza begodu ulithole nje wena nawucabanga bonyana uyazilibazisa kanti kuhlekuhle uthola amakghono nefundo engezeleleko.

Ngingathanda bonyana ngibe mkhuthazi wezomkhumbulo ngombana into engenza bona ngithethe ukuba mkhuthazi wokuthabulula umkhumbulo kukobana ngingakghona ukusiza abantu abanengi abagandeleleke ngokomkhumbulo, abahlala endaweni yangekhethu begodu abadinga isizo, abangakghoni ukulithola ngebanga lokubiza kweendleko zokuthola isizo ngokomkhumbulo.

Bami benza imisebenzi ehlukahlukeneko yokuzilibazisa. Ngingatjho ngithi imisebenzi efana nokukorola, ukudrotjha nokudweba, izinto ezahlukahlukeneko kunye nokuzibandula ngemidlalo efana nebholo erarhwako nomdlalo kamakhakhulararhwe. Kwesinye isikhathi, bazibandula ngokobana badlale umdlalo womkhumbulo ofana ne-chess.

Umdlalo webhigiri yephasi owabanjelwa lapha enarheni yeSewula Afrikha ngomnyaka ka-twenty ten wawavula amathuba womsebenzi amanengi ngombana bekwakhiwa iintediyamu begodu kutlhogeka neenthuthi ezizokuthutha abantu eendaweni ngokwahlukahlukana kwazo. Begodu zinengi ezinye iindlela nofana amathuba womsebenzi abakhona ngebanga lawo umdlalo lo webhigiri ka-twenty ten ngombana nalaba abathengisa eentradeni bathola ithuba lokobana benze imikhiqizo eminengi abazoyithengisa lokha imidlalo le nayisarageko.

Bona umuntu aphumule ngemuva kobana adlale ngombana nakenza njalo usuke aphumuza umzimba begodu azenza bonyana abe ngomunye umuntu okulungele ukudlala esikhathini esizako. Yeke kuqakathekile ukuthi umuntu aphumule

Engicabanga bona unobudisi kanye neentjhijilo khulu kungaba mdlalo lo owaziwa kobana mdlalo wamaguduva ngombana wona ufuna amandla nesibindi begodu ufuna umuntu okghonako ukudzimelela begodu abambhe umoya isikhathi eside ngaphandle kobana .

Kufanele bona abentazana bayeleliswe bona bazibandakanye emidlalweni ngombana minengi imidlalo abangayidlala kobana bathuthukise amakghono wabo nanokuthi bazithuthukise bona ngokwabo ngombana imidlalo le ingeyawo woke umuntu okhona.

Amarhwebo asakhasako azuza ngeendlela ezahlukahlukeneko lokha kuneminyanya yeentjhabatjhaba ekhanjelwa ziinarha ezibomakhelwana ngombana kuza abantu abanengi khulu. Bathi nasele bafikileko khonapha ekhethu kube ngibo abakhambela iindawo lezo ngomnqopho wokuthi bafuna ukuyokuthenga izinto ezahlukahlukeneko enarheni yekhethu le. Nje ke iintolo nofana amarhwebo asakhasako ayakghona ukwenza inzuzo ngebanga lelo.

Iye umnyango wezemidlalo zobukghwari namasiko kufuze uwusekele ngeemali amaphaliswano la ngombana kungiwo amaphaliswano akhupha i-talent elikhona enarheni yekhethu le ngombana amaphaliswano la asuke aseenkolweni nofana eendaweni ezifana nalezo aletha bonyana sazi abantu ababosaziwako nalaba abazimiseleko ngento abayenzako.

Lokhu kungalungiswa ngokuthi nasele iimali zitjaliwe kwezinye iindawo kufuze kube khona ilandelela nemibiko ezeleko etjhoko bonyana iimali lezi urhulumende azitjalileko zisebenze muphi umsebenzi begodu zenzani zathenga ini nana ngasiphi isikhathi.

Abanye abantu abatjha abakuboni ukuqakatheka kwezemidlalo eenkolweni kungaba kukobana bayavilapha namkha kungabi khona kwemidlalo abayithandako eenkolweni kodwana ngokubona kwami kungaba kukobana bayavilapha ngombana minengi imidlalo edlalwako eenkolweni umuntu angazibandakanya kiyo nakafuna bonyana kube khona akwenzako.

Imithetho nekambiso yomdlalo engiwuthandako kungaba mdlalo webholo erarhwako wona ikambiso yawo ethi kufuze kudlalwe abadlali abamatjhumi amabili nambili ngetatawini begodu umdlalo lo uhlukaniswa kweenqunto ezahlukahlukeneko ezimbili. Isiqunto nesiqunto ngasinye sidlala imizuzu ematjhumi amane nahlanu nesinye isiqunto sidlala imizuzu ematjhumi amane nahlanu. Nange kungekho ofuna ukugoba iphondo ngemva kwemizuzo yoke leyo kuyakateleleka bonyana kungezwe eminye imizuzu ematjhumi amathathu ngaphezulu solo nakunjalo kungekho isiqhema esifuna ukuthumba kuyakateleleka bonyana umdlalo loyo uyokuragwa ngama-penalty lapho sizokuthola khona umuntu othumbileko.

Ngigidinga ngokuthi ngirhuwelele phezulu bengitlole eenkundleni zokuthintana bonyana ngithabe kangangani ngesiqhema sami esithumbe iphaliswano.

Ngingabayelelisa ngendlela ekuqakatheke ngayo bonyana umuntu azibandule ngokupheleleko lokha isiqhema nasizibandula ngombana lokho kuzokwenza bonyana nalokha sesiyokudlala nesinye isiqhema abadlali boke babe sezingeni elifaneleko lokobana badlale.